Ngizizwa ngishaqekile futhi ngidumele ngale sehlo esehlile ukuthi kade ngikhokha zinyanga zonke, ngikhokhela le phrimiyamu yalo mshwalense, ukuzwa ukuthi ikhampani ayisenazo izimali kuwuphulile kakhulu umoya wami, angazi ukuthi imali yami engaka ngobuye ngiyithathe kuphi.

Ukusebenzisa i-overdraft-i kuyinto engeke ngaluleka ngayo umuntu ngoba ayiwona umqondo ophusile, ukusebenzisa imali ongenayo, kuthi ngalesi sikhathi usunayo sekumele ukhokhe izikweletu. Lokhu kugcina kukwenza ukuthi ungabi nayo imali noma usu-retire, uthi uphunyelwa izimali zempesheni, kumele ukhokhe izikweletu ube ungasenayo umsebenzi uzogcina usala ungasenayo nemali yempesheni.

Umshwalense wempilo ukwenza uhlale unokuthula engqondweni ngoba uyazi ukuthi noma yisiphi isimo esingehlela wena noma ilunga lomndeni wakho, umshwalense ukhona ukuthi ulekelele ngamalungiselelo omngcwabo wakho noma walelo lunga olikhavile kumshwalense wakho.

Kufanele kube ngaleyo ndlela ukuthi amabhange akwazi ukuthi alinganisele inani lezikhathi kwikhasimende. Lokho kulekelela ekutheni ikhasimende libe nesikhathi esikalelekile sokuthatha imali nesokukhokha imali esiy'kweletile.

Ngicabanga ukuthi izinyathelo zokuphepha zanele ekuqikeleleni ukuthi izimali azikhwabaniseki nasezindaweni zasemaphandleni. Imigomo yonke ilandelwa ngendlela okuyiyona lokho okukhomba ukuthi izimali ziphephile futhi zifika kahle lapho kumele ziye khona.

Okungangithokozisa kakhulu ukuthi ibhange likwazi ukukululela isikhathi esingaze sibe ngaphe kweminyaka engamashumi amabili kuya ngaphezulu kubukelwe ekutheni ingakanani imali oyiholayo ngenyanga mase kubhekwa ukuthi ingakanani ongakwazi ukuyikhokha ngenyanga. Lokho kungithokozisa kakhulu futhi kungenza ngibe nethemba ukuthi yonke le mali ngizokwazi ukuyikhokha futhi ngibonga kakhulu ukulekelelwa yibhange kulokhu.

Lokho kuyinto ebuhlungu kakhulu, lokhu ukuthi umshwalense ukulindise ngalesi sikhathi wena imali uyidinga kakhulu, kusuke kune zinto eziphuthumayo okumele zenziwe mayelana namalungiselelo omngcwabo. Ngakho-ke, kuyaye kungawungiphathi kahle ukuthi umasingcwabisane ukulindise uma sekufanele u-claim-e izimali ungcwabe ilunga lomndeni wakho ngesizotha.